Fa ne ke simolola go namela sefofane ke ne ke tshogile, ke nagana gore se tla wa ka rona. Ke ne ke fofela kwa nageng ya America.

Toro ya ka ga se go namela sefofane, toro ya ka ke go namela tekesi, koloi kgotsa sekepe ka gonne ke tshaba di-heights-e, ke tshaba ga sefofane se le kwa godimo, ke nagana thata.

Go thoma, motho o tshwanetse go etsa bonnete ba gore o na le ditokomane tse di tlhokegang jaaka le ditekete tsa sefofane. Fa a le kwa boemela sefofane mo nageng ya rona o tshwanetse go ya go check in a tlhatlhobe ditlhopho tsa difofane tse di yang Nigeria, a tlhatlhobe ditlhoko tsa Visa ya Nigeria, a diretswe ditokomane tse di tlhokegang jaaka pasa le ditshupo tsa go tsena mo nageng ya Nigeria.

Ee, go na le tsela e e leng gore dibese di tsamaya mo yone e e leng gore ga e a siama, e tletse mesima-sima, ditsela ga di a siama, tseo di ka dira gore batho ba tsene mo mathateng batho ba menoge ka bese.

Mathata a simolola fa o ka latlha karata ya bese o setse o nameletse bese, o re o clock-a in-e ka yona, o ka se kgone go namela bese o sa tshwara karata ga o dirile karata o tshwanetse o dire botlhale ba gore o e tshwara sentle, o a e tlhokomela.

Se se dirang gore motho e nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke gore a apare uniform-o e e apariwang ya bakgweetsi ba dibese, a tlhokomele batho, a bale palo ya batho ba ba tseneng mo beseng, a dire batho gore ba dule mo ditulong tse di siameng, a lebelele tsela e bese e tsamaelang mo yona.

Dikotsi tse di ka diregang fa go na le seteraeke ke gore batho ba le bantsi ba tle ba nameletse bese ba batla go boela magaeng a bona ba tswa e be batho ba thiba tsela, ga go a siama ka gonne batho ba le bantsi ba be ba tlogetse bana kwa di-creche-e or-re bana ba tswa dikolong ba tshwanetse gore ba ile go ba apeela dijo.

Nka tsaya nako go fologa go tsaya moya kgotsa go ipakanyetsa go tswelela, nka boela go lebelela batho ba ba tsamayang ka dinao kgotsa ba ba dirisang dipalangwa tse dingwe.

Ke nagana gore go tlwaelegile gore batho ba tsamaye ka bese go ya mosebetsing kapa sekolong. Dithapelo tsa batho ba ba ntsi di ka etsa gore bese e tlale ka bonako, dithulano tsa bese di ka ba thata ga o le morago mme ga o sa fitlhe ka nako go ka ba le bothata.

Bapagami ba amega thata ka dibese ka gore ke tsela e nnye ya go tsamaya mme gape ba tshwanelwa ke go emela nako e telele fa dibese di sa goroge ka nako, fa go le jalo ga ba tsene ka nako ko meberekong kgotsa ko mabakeng a bone.

Ke ka ntlha ya gore metsana e mengwe e ka nna e se na ditsela tse di siameng tsa go tsamaisa dibese kgotsa e le kgakala thata mo ditseleng tse dikgolo gape palo batho ba ba tsamayang ka dibese mo metseng e mengwe e ka nna e le bonnye mme se se ka dira gore go seke ga nna le dibese tse di tsamayang foo.

Ke gore fa ditlhwatlhwa di oketsegile, batho ba le bantsi ba ka se kgone go namela dibese.

Ke nagana gore dibese di dira tiro e e botlhokwa mo setšhabeng, di thusa batho go tsamaya go tswa kwa gae go ya kwa tirong sekolong kgotsa mafelong a mangwe a botlhokwa, le fela fa go sena sepe se se kgotsofatsang batho ba ka nna le mathata a go tsamaya.